Dikgwetlho mo tirisong ya di-dish-e tsa satellite go tshwana le maemo a bosa, pula le maru di ka fokotsa boleng jwa signal-e, ditshenyegelo tsa go e tlhoma le go e tlhokomela di ka nna kwa godimo, go ikaegile ka ditlhopha tsa borai ga se mafelo otlhe a a nang le diphitlhelelo tse di lekanang. Go tlhoka diteng tse di rileng mo dipuo tsa selegae kgotsa tse di amang setso, ditsela tsa go tokafatsa phitlhelelo le boleng, go dira peeletso mo thekenoloji e e maatlafatsang signal-e le phitlhelelo, go oketsa diteng tse di buiwang ka dipuo tsa selegae.

Mabaka a a molemo a go mo rekela mogala wa letheka ke go kgona go ikgolaganya le ene ka potlako fa o na le tshoganyetso go mo thusa ka thuto, Apps-e tsa sekolo le dipatlisiso go mo ruta boikarabelo le go ikemela. Tsela ya go mo thusa go e dirisa sentle ke gore o mo rute ka tshireletso ya data le go se buisa diteng tse di sa siamang, beela nako ya tiriso le melawana ya Apps, lekola tiriso ya mogala ka parental controls kgotsa diphetogo tsa tshedimosetso.

Telemedicine e letlelela dingaka go buisana le balwetse ba ba mo mafelong a kgakala ka video. Apps tsa kalafi di thusa batho go bona tshedimosetso, go beela diphuthego pelo le go latela kalafi. Didiriswa tsa tlhatlhobo tse di tsamaisang di ka dirisiwa kwa mafelong a selegae go bona malwetse ka bonako, inthanete le mobile networks di dira gore tshedimosetso ya kalafi e fitlhelelwe mo mafelong a a sa tlwaelegang.

Melemo e mengwe ya go dirisa di-App tsa smartphone go reka mo inthaneteng, go bona diphokoletso le ditlhagiso tse di kgethegileng ka bonako, go latedisa di-order-ra, go itse gore di fitlha leng, go dira ditefo ka tshireletso ka mekgwa e e sireleditsweng, go boloka nako ka go se ye kwa lebenkeleng go batlisisa le go bapisa ditlhwatlhwa mo mabenkeleng a mantsi.

Dikgato tse di ka tokafatsang tshepo ya bareki mo ditirisong tsa inthanete, go bontsha maikutlo a bareki le ditlhatlhobo tsa dikumo, go netefatsa tshireletso ya ditefo ka encryption le mekgwa e e sireleditsweng, go fa tshedimosetso e e feletseng ka dikumo setshwantsho tlhaloso le ditlhwatlhwa, go nna le tshebeletso ya bareki e e bonalang E-mail-e, nomoro ya mogala le live chat, go fa leano le le la go busetsa dikhumo fa go na le bothata.

Wi-Fi e tlisitse pharologanyo e kgolo mo matshelong a rona, e nolofatsa puisano thuto le tiro go dirwa kwa gae. E bulege mafatshe a mantsi ka tshedimosetso le boitumelo. Fa e timile kgotsa e sena motlakase, e kgaolwa mo dipuisanong le ditirelo tsa inthanete, go senyega nako ya tiro le dithuto tse di ikaegileng ka inthanete, go oketsega matshwenyego le go ikutlwa o kgaogane le lefatshe.